Ndzi vona swi hakela hi ndlela leyinene. E-e ndzi vona swi nga hakeli hi ndlela leyinene hikuva, va fanele va va na vanhu lava nga ta tlanga nghoma ya vona va tele leswaku mali ya vona yi tala. Laha ndzi vonaka ku a swi hakeli vayimbeleri hi ndlela leyinene.

Ndlela leyi ndzi yi tsakelaka i mavonakule hikuva, va va va kha va kombisa leswi swi humelelaka. U kota ku vona leswi swi endlekeke kambe, eka maphephahungu wo wo anakanya leswaku ka nga va ku endleke yini. Kumbe swihangalasamahungu wo anakanya kambe, eka mavonakule u kota ku vona leswi swi endlekaka. Laha swi olovisaka swilo ku tlula tinxaka letin'wani hikuva letin'wani u fanele u u anakanya ku xana ku nga va ku endleke yini. Xikombiso loko ko va ku ri ku ku yiviwile, u nga ehleketa ku a kupfuriwe njhani kumbe, va nghene hi kwini. Kambe loko ku ri mavonakule, u kota ku vona laha va ngheneke kona, na leswi va nga boxisa xiswona. Ndzi vona mavonakule ku ri yona ndlela leyinene.

Loko vayimbeleri va ri karhi va chela tinghoma vona ku fana na le ka Spotify-i, Spotify, swi endla leswaku munhu un'wana na un'wana a kota ku swi fikelela. Hambi ku ri maZulu ya swi kota ku tlangisa xigaza.

Ndzi tsakela iOS-i hikwalaho ka ku, eka iOS-i swilo leswi olovile hambileswi swi nga swa swi tirhaka, kambe swi tirhaka hi data swin'wana na swin'wana kambe iOS-i hi yona ni yi vonaka yi ri leyinene.

Ahee mi njhani? Ni lava ku vutisa hi mayelana na vukorhokeri lebyi bya bya Wi-Fi lebyi nga kona kwala edorobeni. Ndzi lava ku vutisa ku ri ka nxavo wa kona wu endlise ku yini? Leyi hi n'hweti u faneleke ku humesa mali muni? Ende na kona vuhlayiseki bya kona byi tshamise ku yini? Ende ni lava ku tiva na matirhiselo ya kona ku ri ya fambisa xinjhani?

Swi nga ndzi endla ndzi khunguvanyeka swinene, hikwalaho ka ku ku ta va na ku lahlekeriwa ka mali yo karhi.

Mimpfuno leyi ya ku tirhisa chatbot i ku, i ku swi olovile ene swi endla leswaku ku ri ntirho wa kona wu wu nga fani na khale.

Ku xanisiwa eka khomphyuta swi hambanile na ku xanisiwa evuton'wini hikuva, ku xanisiwa eka khomphyuta a wu vi u karhi u n'wi vona munhu wa kona. U nga va u kha u ehleketelela ku ri a nga va a kha a swi endlisa ku yini, kambe loko a ri kona u swiendlo leswiya swa yena a nga ta va a kha a swi endla, a swi a swi vi a swi vi hi ku olova ku ri u swi rivala.

Ntirho wa inthanete i ku olovisa, i ku olovisa swilo. Ntirho wa inthanete i ku olovisa swilo.

Wi-Fi ya phurayivhete yi tirha kahle ende a yi yi tirha kahle na ku a yi pfi yi tima wa ha ri ku yi tirhiseni, kambe ya mani na mani yi pfa yi yi tirha hi ku nonoka hikwalaho ka ku mi kokelana mi tele. Mani na mani wa yi tiva password.

Selulafoni yi cincile khale a ku a ku biwa manqingho ku vulavuriwa kambe nkarhi wa sweswi wa swi kota ku tlhavetela u tsala leswi u lavaka swona ivi swi fika kwala na kwala. Kambe khale a wu famba u ya fola layeni loko u lava ku fonela munhu loyi a nga le kule.

Eya yi teka xinkwa emilon'wini ya vayimbeleri hikwalaho ka ku a va fanele va yi e endla laha a va ta va nghenisela mali. AI yi swi endla hi ku olova hi ku hatlisa laha yi va tekelaka swinkwa emilon'wini.

Ku lemuka mavulavulelo. I ku i ku ti ehleketa u nga se vulavula. U nga se vulavula i ku rhanga u ti ehleketa ku ri swilo leswi u lavaka ku swi vulavula, a swi nge vavisi munhu kumbe ku tikisela munhu vutomi na.

Ku tirhisa bangi ya le ka inthanete, swi olovile leswaku ri vanhu va ku hi xinghezi swi vitaniwaku va tiva vuxokoxoko bya wena.

Ku tekiwa magoza yo loko nxavo wu va ehenhla, kumbe ku xava vanhu vo tala wu nga ha tlakuki mara, loko ku nga xavi vanhu vo tala va tlakusa nxavo.

I ku hlangana na tinsulavoya, ti fika ti mi tekela, ti fika ti mi tekela lexi mi fambaka hi xona kumbe ti mi tekela nhundzu. Kumbe, ku kuma nghozi epatwini.

Ku dyondza eka inthanete hikwalaho ka ku a wu fanelanga u pandza hi nhloko leswaku u fanekele u mbala yini, u fanele u ya hlangana na vanhu. Leswi wena u nga ta swi endla ku teka tibuku ta wena u pfuka, u tlhavetela foni, u dyondza.

Ina hikuva vutomi lebyi byi hanyaka masiku lama inthanete. Xin'wana na xin'wana ku endliwa xi endliwa ka inthanete. Hambi ku ri xikolweni loko ku ri na ku ri na minhlangano, swi send-iwa eka inthanete. Van'wani va va a va koti ku fika eka minhlangano hikwalaho ka ku pfumala data, kambe loko mfumo wu nyika mani na mani Wi-Fi, swi ta olovisa swilo swo tala.

Lexi u faneleke ku xi endla i ku ka u nga cheli selulafoni kumbe khomphyuta eka bank leyi va nga ta yi hleketelela ku ri lahaya ku nga va ku ri na yini. U tirhisa bank leyi yo ka yi nga ehleketeriseki.

Hikwalaha ka nhlayo ya vanhu lava yi va tirhisaka ku fana na MTN nhlayo ya kona yi tele leyi vanhu va tirhisaka MTN ende hi swo leswi swi endlaka ku ri na na na ti-data ta vona ti durha hikwalaho ka ku ri va swi tiva ku ri vakhomi nhlayo yo tala yi tirhisaku netiweke ya vona

Xo sungula lexi a va fanele va xi endla i ku loko munhu a xanisa wun'wani akhawunti ya yena yi vhe yi pfariwa naswona a gweviwa vutomi hinkwabyo.

Ndzi nga nghena eka YouTube kumbe TikTok ndzi vona ti-video leswaku yi hela hi xihatla.

Nkoka wo va na DSTV i ku va vana va nga vona mapopayi nkarhi wun'wani na wun'wani lowu va wu lavaka ku fana ne le ka tithelevhixini tin'wani mapaopayi ma na nkarhi wa wona kambe eka DSTV mapopayi ma nghena nkarhi wun'wana na wun'wani nkarhi wun'wani na wun'wani u ngo na pfulela u vona.

Switichi swa swiyanimoya xiyanimoya lexi ndzi tivaka i Munghana Lonene na JCR xitori lexi ni nga tshama ni xi yingisela i xa ka Munghana Lonene xa Mina hi Mina laha ku nga na va Nghondwani na van'wani na van'wani.

Cloud computing i i ndlela leyi inthanete yi kotaka ku ku hlayisela minchumu ya wena leyi nga .

Mbuyelo wo tirhisa AI i ku u kuma vuxokoxoko hinkwabyo lebyi i byi lavaka kambe leswo biha i ku vadyondzisi va nga swi kuma leswaku u tirhise AI and va nga vona na hi xilungu lexi tirhisiweke nkama wun'wani ku fana na realise AI yi nga tirhisa realize yi tirhisa Z.

Wi-Fi leyi ni yi tirhisaka i Wi-Fi ya Vuma naswona yi tirha kahle hikwalaho ka ku a yi na mpimanyeto wa ku ri u fane u tirhisa ku tirhisa vanhu vangani hikwalaho ka ku hikwalaho ni vula leswaku yi khoma kahle.

Swiphiqo leswi ni nga hlangana na swona i ku va leswaku yi nga tirha hi ndlela yo nonoka laha yi nga ta ka yi nga ha tirhi ku fana na loko hi khe hi tirhisa ntsena.

E-e a ndzi voni ti tekeriwa enhlokweni ngopfu ku fana ni Xitsonga Xitsonga a xi tekeriwi enhlokweni ngopfu va zamini ku endla hi i i xitori xa Land of Blood kambe a xi helelangi ku ku ya kwi na vanhu lava thoriwaka ku ku e eka swin'wani laha va fanelaku va vulavulaka Xitsonga a va talanga.

Nkoka wa ku va munhu a ti xavela rhutara i ku va hikwalaho ka ku ri nkarhi wun'wani na wun'wani i ngo kumana hi yona loko i la ku ya khandziya xo xo famba xo karhi u nga famba na yona a swi fani ni loko ku ri leyi ya le ndlwini cause leyi ye le ndlwini a yi humi yi tshama endlwini ntsena.

Xo sunguna ndzi rhandza ku khensa eka leswi mi ndzi endleleke swona swa kahle etikweni ra hina hi kota no endla mintirho ya xikolo no lavalava mintirho kahle hi nga ri na xiphiqo xa inthanete hi khensile swinene.

Mahungu ya mitlangu lama ni nga tshama ndzi va hlaya i Vadyondzi Va Namuntlha Vadyondzi Va Namuntlha hi yi vulavula hi vana lava a va nghena exikolweni xa le henhla xa .

A ndzi ta endla leswaku ndzi hunguta matirhiselo ya mina ya inthanete ku fana na leswiya swa ku ri loko ku ri siku a ri heli ni nga nghenangi eka TikTok kumbe YouTube ni hunguta ni meka sure leswaku ni endla leswaku ri ni heta masiku ni nga ngheni leswaku data yi nga heli hi xihatla.

Tanihi vatiko yanimoya xa hi pfuna ku tiva leswaku ku endleka yini emugangeni van'wani a hi na mavonakule kambe loko hi kha hi ri na xiyanimoya ha kota ku tiva leswaku ri ku endleka yini emisaveni.

Xin'wana lexi a ni nga xi endlaka i ku kambisisa vuxokoxoko byo karhi eka internet kumbe ku nghena eka WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter ku vulavula na van'wana vanhu kumbe ku nghena eka TikTok a vona ti-video.

Nchumu wo karhi lowu vitaniwaku data data i nchumu lowu wu endlaku leswaku munhu a kota ku tirhisa internet a nga ha kota ku nghena eka internet a lavisisa vuxokoxoko ku fana ni ku kamba leswaku team leyi a yi tlanga tolo yi kore tingani kumbe ku vulavula na vanhu lava nga le kule.

Pulatifomo ya mahungu ya mahala yi kahle hikwalaho ka ku ri vanhu va kota ku vona lexi endlekaka laha evuton'wini kumbe laha emisaveni.

Tindzimi leti faneleke ku ti rhangisa emahlweni i ririmi ra manana na ririmi ra xinghezi.

Ku hela ka data eka nkoka hikwalaho ka ku ri u ta kota ku xava yin'wani data.

E-e, vantshwa va masiku lama va languta mahungu eka ti-smartphone kumbe eka riqingho a va ha hlayai maphephahungu lama khandziyisiweke.

Maphephahungu ya nga lulamisa ku durha ka wona ka mbangu loko ma tirhela xilaveko xa vaaki hikwalaho ka ku ri van'wani a va koti ku vona mahungu eka tiselulafoni van'wani va hava na mavonakule.

E-e, a ndzi voni ku ri mhaka ya kahle hikwalaho ka ku ri van'wani ku fana ni vatswari a swi talanga va tirhisa tiselulafoni laha ti-data ta vona va nga ti tirhiseki laha va lahlekeriwaka.

Lexi va faneleke ku xi endla i ku famba va kha va veka Wi-Fi leyi exitarateni xin'wana na xin'wana leyi yi nga ta endla ku ri switarata hinkwaswo swi kota ku connect-a kahle ka inthanete.

Hikwalaho ka ku ri swilo swo tala masiku lama hinkwaswo swi endliwa ka inthanete ku fana na ku a lava mitirho ku vona mahungu ku vona na ti-television hinkwaswo swi voniwa eka switirhisiwa hi data hikwalaho ka ku data yi durha masiku lawa.

Ndzi nga vula leswaku vanhu va fane va tirhisa data hi vukheta naswona va fanele va hunguta nxavo wa data hikwalaho ka ku ri vanhu vo tala emikarhini leyi hi hanyaka ka yona va tirhisa ngopfu data.

Swilo leswi munhu a nga kota ku swi fikelela hi ku tirhisa data xo sungula a nga kota ku vulavula na munhu loyi a nga exifundzeni xin'wani yena a ri eka xin'wani ku fana ni loko munhu a ri eGauteng a nga kota ku vulavula na munhu la a nga le a nge le Limpopo a tlhela a n'wu vona.

E-e, matirhiselo ya data a ma hambanangi ni Wi-Fi kambe Wi-Fi yona a swi fani na ku pfula data u yi tirhisa Wi-Fi u fane u connect-a u tsala na ti-password.

Ku pfaleriwa ka data hi loko va ku ku pfaleriwa ka data hi loko data yi herile u nga ha koti ku tirhisa inthanete.

Ina, ku na ku hambana Four-G Five-G yi khoma ku tlula letin'wani hinkwato hikwalaho ka ku na data ya kona yi nga tirhi ku fana.

Ina, ku bela riqingho hi video ku tirhisa data ya ku tala ku tlula riqingho hi rito hikwalaho ka ku ri video call yi koka data yo tala hi ku ri mi va mi kha mi vonana kambe voice call a yi hambanangi na ku foyina hi foyini yinene u nga ri na data u foyina hi airtime.

Lexi ni fanelaku ku xi endla loko ku ri MTN ni dial star one four two mi va mi mi nghena ka data mi lava data leyi mi lavaku ku yi tirhisa kambe loko ku ri Vodacom kona mi tlhava star triple one mi cheka data leyi mi lava ku yi tirhisa.

Mobile data u kota ku tirhisa hinkwaswo wa swi kota nghena ka WhatsApp TikTok no lava vuxokoxoko inthanete .